Ndza pfumela. Ntsengo wa minxavo na swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi. Hikuva ku huma ka swakudya swo tala leswi hi swi dyaka swi huma eka vurimi. Loko xiyimo xa vurimi xi nga ri lexi ringaneke, hi xikombiso loko ku ri ni ndlala, xidziva kumbe makhombo man'wani ya ntumbuluko, ku vuyeriwa ka vurimi ku hunguteka. Leswi swi endla leswaku ku va ni ku pfumaleka ka swakudya, ku katsa ni ku tlakuka ka mintirho yo rima. Leswi swi tlakusa ntsengo wa swakudya hikwalaho ka leswi ku tikaka ku swi kuma.

Ina ndzi tshama ndzi dya miroho yo omisiwa. Miroho yo omisiwa yi kahle hikuva hambi ku nga ri nkarhi wa yona ya kota ku kumeka. Ya olova na ku yi hlayisa yi tlhela yi pfuna ngopfu hi nkarhi wa ndlala. Yi kandza na swilo swo aka miri.

Swilo swin'wana leswi nga endliwaka ekaya leswi nga tirhisiwaka tanihi manyoro hi leswi. Swilo swa swin'wana leswi vuriwaka composed, ku nga swiphuphu swa maseve, na marhavi ya ya tinyawa, misinya leyi vundzukeke, matlaku lama weke, minsinya yo hela. Va nga tirhisa na manyoro ya swifuwo. Swifuwo swo fana na tihomu, tinyimpfu, tindlopfu, kumbe tikhotsi. Swi endla manyoro lama faneleke swinene. Swi lava ku vundliwa emahlweni ka ku tirhisiwa leswaku swi nga vavisi mirhi. Swin'wana leswi va nga swi tirhisaka, i ntshuri ya tihunyi. Switirhisiwa leswi swa ntumbuluko swi nga kumeka hi ku olova.

Swipfuwo swo tala swa ndyangu, wa swifuwo swa le kaya swi nga engeteriwa hi ku tirhisa tibandi ta mbewu ya vununa hi ndlela ya artificial insemination. Swifuwo leswi tolovelekeke ku engeteriwa hi tibandi hileswi, tihomu, tinguluve, timbuti, tinyimpfu, na tihuku. Leswaku swi tirha kahle, swi laveka leswaku swifuwo swa xisati, swi va hi nkarhi wa ku wa ku veleka naswona mutirhi loyi a dyondzeke, a endla ntirho wo nghenisa mbewu.

Loko ndzi anakanya ndzi ri mutirhelamfumo wa rihanyo na vuhlayiseki. Ku antswisa loko ndzi nga ku ringetaka ku ta va loku kongomeke eka ku tshungula rihanyo, vuhlayiseki, na mavuyelo ya vatirhi. Leswi landzelaka i swilo leswi ndzi nga swi ringetaka. Ku pfuxeta dyondzo ya vuhlayiseki bya vatirhi, ku tirhisa switirhisiwa swa vuhlayiseki bya vatirhi, ku aka kumbe ku antswisa switirhisiwa swa rihanyo, ku antswisa swiyimo swa vona ndhawu ya ntirho, ku pima rihanyo ra vatirhi nkarhi na nkarhi, ku anakanya hi ndzilo ni swipfuno swa xihatla.

Ku virisa ka masi, swi pfuna ku dlaya mavabyi lama nga emasini. Ku fana na ecoli, leyi nga vangaka mavabyi emasini. Ku ku antswisa nkarhi wa ku hanyisa masi, ku hlayisa ntumbuluko wa masi, na ku olovisa ku tirhisiwa ka masi eka swilo swin'wana.

Tipholisi leti ti kongomisiwa eka ku hlayisa mbangu, ku hunguta ku humesa ka ka mimheho leti onhaka misava, ni ku tirhisa swilo hi vukheta. Tikhampani ti fanele ti languta, ku durha ka swilo leswi hlayisaka mbangu, ku pfumaleka ka vutivi lebyi kongomeke, ku tika ka ku kuma mali yo pfuxeta, ku langutana ni swilaveko swa vatirhi, ku landzelela nawu ni mitlhontlho ya ku sungula.

Vurimi byo ti hlayisa, byi pfuna mindyangu yo tala. Va swi kota ku ti hlayisa hi swakudya swa le masin'wini nkarhi un'wana na un'wana. Va swi kota ku kuma na mbewu eka leswi va nga swi rima. Ku fana na swifaki, matsavu na tinyawa. Va swi kota no tirhisa swifaki ku endla mugayo. Na kona swakudya swa ku ti rimela, swi kahle hikuva a swi na tikhemikhali ene hambi rhandi ri wile, va swi kota ku ya mahlweni va ti hanyisa.

Tindlela ta ndhavuko to lava swakudya swa swimilana leswi dyiwaka i ku tiva swimilana hi vito ra swona ra ndhavuko, ku landza nkarhi wa ximunhu wa ku hambana ka swimilana. Leswi swi pfuna ku tiva leswi vumbaka masimu ya ntumbuluko naswona swi dyiwa swi nga rimiwanga. Ku tirhisa timpawu, ta ntumbuluko, ku endla swakudya hi ndlela ya ndhavuko.

Swiphiqo leswi vonakaka loko ku tshoveriwa hi mavoko. Ku karhala ka vatirhi, ku onhaka ka mihandzu kumbe swimilana. Loko ku tshoveriwa hi ku pfumaleka ka vutivi byo kongoma, ku nga onhiwa mihandzu. Ku tika ku fikela ndhawu leyikulu, ku vavisekaka vatirhi, ku lahlekeriwa hi nkarhi na mbuyelo. Tindlela to hlula, ku dyondzisa vatirhi ndlela yo tshovela hi vuhlayiseki, ku tirhisa switirhisiwa swa mavoko leswi olovisaka ntirho, ku teka nkarhi wo wisa nkarhi na nkarhi, ku rhumela vatirhi hi mavhiki yo hambana, ku hlela ntirho hi nkarhi.

Vurimi byi vuyerisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi ndlela leyi. Ku nyika vatirhi va le masin'wini ntirho wa nkarhi hinkwawo ni wa nkarhi wo karhi, ku tumbuluxa mintirho ya ku lunghisa swakudya, ku seketela mintirho ya ku rhumela swakudya, ku kula ka tipurasi letintsongo, ku tumbuluxa mintirho ya nkoka eka mintlawa yo pfumaleka.

Ina ndza pfumela. Leswi swi kombisa ndlela leyi xirhapa xa muganga, xi nga endlaka swo tala leswi endlaka leswaku vutomi bya vanhu byi antswa. Ndzi ta seketela mavonelo ya mina hi ndlela leyi landzelaka. Ku hungasa no ololoxa miehleketo, ku endla vanghana na vuxaka exikarhi ka muganga, ku dyondza, ku dyondza vahundzuluxi bya nkoka, ku ti endlela mali, ku hlayisa mali na ndyangu.

Agri-BEE yi kongomisiwa ku tiyisisa leswaku vanhu vantima va va ni xiphemu eka vurimi. Hi ku va ni vuhlayiseki bya masimu, ku va ni vuhlayiseki bya swakudya, ni ku va ni vuhlayiseki bya switirhisiwa. Ku pfuxeta ikhonomi ya lehansi, hi ku nyika van'wamapurasi vatsongo ni va le tindhawini ta le kule minkateko yo nghena eka vurimi bya bindzu.

Van'wamapurasi lavatsongo va tala ku langutisana na swiyimo swo fana na ku pfumala switirhisiwa, ku cinca ka maxelo na swiyimo swa ikhonomi ni ni tipholisi. Swihinga leswi va hlanganaka na swona hi leswi landzelaka. Ku pfumaleka ka switirhisiwa ni mali yo sungula bindzu, ku pfumaleka eka ku nghena eka makete, ku cinca ka maxelo, ku pfumaleka ka dyondzo ni letelo, ku pfumaleka ka swivoneleli swa timali, swiphiqo swa ndzawulo ya masimu, swiyimo swa mavabyi ya swimilana na swifuwo.

Switsotswana leswi tolovelekeke leswi onhaka swibyariwa. I swivungu, mapuma na vapungereni. Ndlela yo lawula switsotswana handle ko vavisa mbangu. I ku tirhisa switsotswana swa ntumbuluko, ku tirhisa mirhi ya ntumbuluko, ku cincana ka swibyariwa, ku hlawula mbewu leyi tiyeke, no humelela hi nkarhi wa ntshovelo.

Ndzi nga burisana na muthori ndzi mu byela ku ndzi tsakela ntirho wa le purasini naswona ndzi tiva leswaku ntirho wa vusiku i wa nkoka swinene. Hambiswiritano ndzi kombela ku languteriwa hi nkarhi lowu ndzi wu tirhaka, ni leswi ndzi swi humelerisaka. Ndzi lava ku vulavula na wena hi ndlela yo pfuna leswaku ntirho wu ya emahlweni kahle. Kambe na mina ndzi kota ku hanya kahle hi ku hanya hi rihanyo. Xana hi nga vulavurisana hi overtime? Nkarhi wo wisa? kumbe muholo lowu ringaneke ni nkarhi lowu ndzi wu tirhaka?

Minxavo ya swakudya na timakete swi khumbeka ngopfu, hikuva dyandza ri vanga ku hahela eka vupfhumba bya swakudya. Ndzi ehleketa hi ndlela leyi hikokwalaho ka ku tala ka ndlala. ku ku hunguteka ka swakudya, minxavo ya swakudya tlakuka, timakete ta laha kaya ta hlupheka, ku nyawuriwa ka swakudya leswi nga ni manyoro, ku tikeriwa ka van'wamapurasi.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku hundzisela vutivi bya vurimi emahlweni. Ku dyondzisa vana hi vurimi loko va ha ri vatsongo. Ku tirhisa xikolo ku dyondzisa hi vurimi, ku tirhisa vanhu lavakulu tanihi vatsundzuxi, ku tirhisa media ni switirhisiwa swa nkarhi wa sweswi, ku endla ntirho wa vurimi wu vonakala wu ri wa nkoka.

Hi leswi van'wamapurasi lavatsongo va nga swi endlaka ku tirhisa thekinoloji hi ndlela leyinene. Ku dyondzisiwa hi thekinoloji hi ndlela leyi olovaka, ku tirhisa minxaka ya thekinoloji leyi ringaneke ni swiyimo, ku va ni vubindzu lebyi fambelanaka na vona, ku tirhisa thekinoloji ku kota ku fikela timakete, ku tirhisana na ti nhlangano ta vurimi.

Hi leswi swilo leswi a faneleke ku swi nkambisisa. Mbangu na swiyimo swa misava, ndhawu leyi nga kona, rixaka ra misava, swiyimo swa maxelo. U fanele ku tiyisisa leswaku swibyariwa leswi a swi lavaka, a ku swi byala, swi fambelana na misava ya kona. A tlhela a twisisa makete. Ku fana na swibyariwa leswi lavekaka ngopfu emugangeni. Xana u na mali leyi ringaneke ku xava mbewu, manyoro, mati, kumbe switirhisiwa? U fanele ku langutisa na switsotswani ni mavabyi. U fanele a dyondza hi ku sivela switsotswani, hi ndlela ya ntumbuluko na ku tirhisa manyoro.

Ku kula ka madoroba swi kanganyisa ngopfu vanhu va mapurasi, hikuva madoroba ma teka ndhawu ya mapurasi laha mapurasi ma heleriwaka hi ndhawu yo rima, ene leswi swi endla ku fa tindhawu to tala.

Ndzi nga endla leswaku vanhu lavantshwa va dyondza hi swa vurimi na kona va tiva nkoka wa swona leswaku vurimi byi fanele byi ya mahlweni minkarhi hinkwayo, a byi fanelanga ku fa.

Ku phasa tinhlampfi hi ndlela yo ka yi nga ri nawini, swi endla leswaku vaxavisi va tinhlampfi a wela hi mabindzu hikuva vanhu vo phasa tinhlampfi hi ndlela yo ka yi nga ri nawini va kota ku xavisa hi mali ya le hansi.

Minongonoko leyikulu ya mfumo leyi seketelaka vurimi eAfrika-Dzonga i government na vatlangi lava rhandzaka swa vurimi va endla leswaku vurimi byi ya mahlweni hi ku va donate-ela mali ya ku yisa vurimi emahlweni, handle ko ku veni va la ku hakeriwa endzhaku ka swona.

Vurimi lebyitsongo lebyi nga heriki byi pfuna hi tindlela to hambanahambana, ti thola vatirhi vo tala, ti yisa vurimi emahlweni, ti bumabumela leswaku vurimi byi ya emahlweni, swi dyondzisa lavantshwa leswaku va tiva hi swa vurimi.

Migingiriko ya mfumo leyi tlakusaka vurimi bya nkarhi wo leha, i ku dyondzisa varimi nkoka wa vurimi, na leswi varimi va kumaka swona loko va rimile, ku fana na ntshovelo na ku thola va holela vatirhi mali yo hlaya.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga dyondza hi ku escort-a swilo eka eka ti eka matiko ya le handle, na leswaku va dyondza leswaku hi wahi matiko lama kalaka swibyariwa leswi hi nga na swona etikweni ra hina va kota ku escort-a va yisa ka matiko ya lawa.

Mfumo wu pfumelela leswaku varimi va escort-a va yisa swibyariwa eka matikomambe, hi ku va pfumelela leswaku va tlula tiboda hi ku pfumeleleka, na hi mali ya le hansi va pfumeleleka na ku pfula ti bizinisi ivi va va nyika mali va va sapota.

Masi ma pfuna ku tiyisa marhambu eka miri wa vanhu, eka vana maendla leswaku n'wana a kula a tiyile nakona a kota ku kula a hlayisekile emirini a kula hi xihatla.

Lexi ndzi nga xi endlaka njhe hi n'wamapurasi ku lavisisa xivangelo xo yiviwa epurasini ra mina, i ku thola ma-security ku chela, tikhamera na ku tshama ndzi languterile leswaku va nga va va nghena hikwini vanhu lava va ndzi yivelaka.

Van'wamapurasi va fanele va endla leswaku swihumelerisiwa swa vona swi xavisiwa eka matiko ya le handle hi tindlela leti, ku ku ku ku ku endla leswaku ntshovelo wa vona wu va kona hi nkarhi leswaku leswi va swi tshovelaka swi va swi hlayisekile naswona swi pima leswaku swi nga xavisiwa eswitolo swi tlhela swi basa.

Tinhla ta nkoka leti ndzi nga ti tirhisaka i ku va byela leswaku tikhemikhali ti dlaya misava ku famba ka nkarhi, swimilana swin'wani a swi lavi tikhemikhali leswaku swi kula, naswona swi nga endla leswaku vurimi bya wena byi ya loko byi ya mahlweni byi nga fambi kahle hikokwalaho ka ku vabya ka misava.

Ndzi vona ku ri swa nkoka leswaku munhu loyi a nga na purasi a teka inshurense ya swa vurimi, ku fana na loko ku nga va na makhombo ya timpfula ivi swimilana swi fa hinkwaswo, kumbe loko ku ri na mindzilo ku fa swimilana hi nkarhi wun'we swo tala, n'wamapurasi wa swi kota ku ya claim-a leswaku u hlanganile na nghozi leyikulu, leyi yi nga n'wi wiselaka bindzu ra yena.

Swivangelo leswi swi nga endlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini i ku hlupheka, van'wana va nga va va kala swakudya kambe van'wana va nga va va endlela ku laya n'wamapurasi leswaku va wisa bindzu ra yena.

Hikokwalaho ka ku veni emadorobeni hi laha vanhu va langutiselaka kona ngopfu. Masiku lawa vanhu a va ha swi tekeli enhlokweni swa mapurasi hikuva a va dyondzisiwi hi nkoka wa swona. Naswona a swi talangi leswaku u kuma mapurasi laha vanhu va ya ka va ya xava kona vanhu va xava emadorobeni.

Munhu ku va a hlayisa purasi ra yena a nga endla leswaku a thola va mancinghelani lava langutaka ndhawu ya yena vusiku na nhlekani. A thola vatirhi lava ringaneke lava nga ta hlayisa purasi leswaku swibyariwa swi nga wi ivi swi bola swi swi tekiwa hi nkarhi.

A ndzi ta titwa ndzi tshoveke mbilu ngopfu, hikuva ku fa ka purasi i ku fa ka swilo swo tala. Purasi ri hi nyika swakudya swo hambanahambana, swakudya swin'wana na swin'wana leswi akaka miri swi huma mapurasini. Hikokwalaho ku fa ka purasi a hi xilo lexinene lexi faneleke xi endleka. Masiku lawa va tekela mapurasi ehansi a va wu voni nkoka wa wona.

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka i muroho wa tin'hwembe, laha ndzi sungulaka ndzi virisa mati ni ma chela boteni ivi ni chela cooking soda, ivi ni chela muroho ndzi wu pfala wu vila xinkarhana, ivi ndzi chela timanga to siliwa. Ndzi yima nyana nkarhi wo ringana ten to fifteen minutes, ivi ndzi wu susa wu va se wu vupfile hi ndlela yeleyo.

Eka vurimi leswi nga le ku lavekeni eka nkarhi wa sweswi i swimilana swo kota ku tshama nkarhi wo leha. Ku va swi ta tirhisiwa ka nkarhi lowu taka, hambi ku nga ku nga ri nkarhi wa swona, ku fana na swifaki swo omisiwa leswi kotaka ku endla mugayo no kota ku byala nakambe loko ku fika nkarhi wo byala.

Vaxavi lavakulu va swixavisiwa swa vurimi i vanhu lava nga na switolo leswi xavisaka mihandzu na swa vurimi.

Vukhamba byi khumba hi tindlela leti, loko vanhu va yiva swimilana swa vanhu leswi swi endla swa ku van'wamapurasi kumbe varimi va lahlekeriwa hi swo tala ngopfu, leswi swi kumaka swi khumba miholo ya vatirhi lava tirhaka.

Dzovo ri fanele ri endliwa kan'we elembeni hikokwalaho ka ku ka ku pfumaleka ka swimilana. Dzovo ri nga endliwa kan'we loko swimilana swi ri kona.

Van'wamapurasi va fanele va va na tivhene kumbe titiraka letitsongo leti kotaka ku layicha swilo swo tala hi nkarhi wun'we, ku veni va kota ku hlayisa nkarhi wo ya hansi na le henhla.

Agricultural activities yi katsa vantshwa hi tindlela to tala, laha va yaka tinyuvhesi ku ya dyondzela swa agriculture. Ku dyondzela leswaku ku rima i swa nkoka hi tindlela tihi, leswi kotaka ku va vuyisela mali va va na vutivi na swa vurimi na leswaku i swa nkoka hi ndlela yihi. Va kota ku ya mahlweni va yisa vurimi ehenhla.

Swibyariwa leswi faneleke u swi hlawula ku ya hi misava leyi u byalaka ka yona, ku na tindlela to tala to kambela misava leswaku yi njhani leswaku u nga byala swibyariwa swihi a wu tekelani u byala swi swimilana swin'wana na swin'wana hikuva swi nga fa.

Ku cinca ka maxelo ku khumbe ntshovelo, hikuva loko ku cinca maxelo swi nga endleka ku na timpfula to tala laha u tsandzekaka ku tshovela swilo swo fana na miroho leswi talaka hi misava ngopfu, leswi swi khumba ngopfu ntshovelo wa murimi.

Biology ya synthetic yi tirhisiwa hi tindlela to tala laha yi tirhisaka thekinoloji ngopfu, va kota ku kambela swimilana hi ku tirhisa ti-lab na swin'wana na swin'wana leswi katsaka thekinoloji.

Varimi lava tshamaka ematikoxikaya swa va tikela leswaku va fambisa swilo swa vona ku swi yisa e etimakete hi tindlela to tala, hikuva va va va ri kule ngopfu na timakete leswi bohaka ku veni va tirhisa mali yo tala eka transport. Leswi swi va dya ngopfu eka mali ya profit, nakona swi nga endla swimilana swa vona swi fika swi onhakile hikokwalaho ka ku tshwa hi dyambu kumbe ka ku tshama ka ndhawu yin'we nkarhi wo leha.

Ku cincacinca ka swibyariwa i swa nkoka hikuva ku byala swibyariwa swa ku byala swibyariwa swin'we eka ndhawu yin'we, swi endla leswaku misava yi hetelela yi nga ha hlayisekangi yi tsandzeka ku kurisa swibyariwa. Loko ku cincacinciwa swi endla leswaku misava yi ya yi kula.

Ndzi vona onge ku lombisa ku lombisa switirhisiwa eka van'wamapurasi van'wana a hi mhaka ya kahle, hikuva swi nga endleka swi onhaka ka lava u nga va lomba kumbe u lava ku swi tirhisa hi nkarhi u nga swi kumi, a hi mhaka ya kahle ku lombisa switirhisiwa swa wena.

Ku hisiwa hi fridge i ku veka swakudya leswi lavaka ku tshama switimela efurijini, leswi ka nkarhi wun'wani a hi mhaka ya kahle, hikuva ku tirhisiwa tikhemikhali eka swakudya leswi cheriwaka tifirijini. Nakona loko swakudya swi tshama nkarhi wa ku leha swi tiyile swi endla leswaku swi nga ha vi healthy.

Ku cinca ka maxelo swi khumba hi ndlela leyikulu eka swakudya na mphakelo wa swakudya eka vanhu, hikuva swin'wana swa swirimiwa swi lava maxelo yo karhi ku veni swi kula, ku fana na swakudya na na swimilana leswi nga na chukele a xikarhi swi lava dyambu. Loko ku cinca maxelo lani na lani swi endla leswaku swi nga kuli hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga ndzi nga tiyisisa leswaku swibyariwa swa mina swi swi tshama swi hlantswiwile, nakona a swi tshami ehansi laha ku nga na misava swi pakiwaka emabokisini kumbe emakhiretini laha swi nga ta tshamiseka kona.

Ndzi nga landzelela milayo ya khale leswaku swibyariwa swa xintu swi fanele swi kurisiwa njhani, naswona swi fanele swi tshoveriwa njhani hikuva swin'wana swi na ndlela yo karhi yo tshoveriwa, swin'wana swi na ndlela yo karhi yo byariwa, swin'wana swi na ndlela yo, swi na masiku yo karhi yo cheletiwa a swi lavi mati yo tala. Ndzi nga endla leswaku ndzi ndza vutisisa ndzi kuma vutivi hi swona.

Loko ku tshunela masiku yo byala, misava yi fanele yi lunghiseriwa yi lunghiseriwa swimilana leswi taka. Leswi swi endla leswaku misava yi yi nona, nakona swibyariwa swi yi kuma yi ri karhi yi ri ready ku veni ku byariwa eka yona.

Loko u ri karhi u chela swidlayaswitsotswani u fanele ku langutisisa leswaku u chela eka tindhawu leti u nga ta byala eka tona, nakona u nga cheli yo tala ku tlula ku tlula ntamu. U languta ni leswaku u nga khomi hi mavoko hikuva swin'wana swidlayaswitsotswana loko wo swi khoma hi mavoko swi nga endla swi nga ha tirhi ku dlaya switsotswana.

Swilo leswi hlayisaka swilo swo cheriwa eka ku cheriwa emathinini, a swi fanelanga swi cheriwa laha ku ku titimetaka kona hikuva swi onha swakudya leswi nga le ndzeni. Loko swilo swo ze swi cheriwa thinini swi vula leswaku a swi fanelanga swi titimelisiwa.

Ndzi nga pulanisa hi tindlela to tala leswaku hi siku ndzi tirhisa ti-litre to tarhi, to karhi ku veni ndzi saver mati. Nakona ndzi nga tlakusa swivilelo leswi nga kona swa nkoka wa mati leswaku mati ma va kona masiku hinkwawo hikuva i ya nkoka.

I swa nkoka hikuva u kota ku rhwala swibyariwa swo tala hi nkarhi wun'we leswi endlaka leswaku u saver nkarhi, handle ka ku veni u u ya ndzhaku na le mahlweni ku landza swimilana swin'we. U kota ku teka swimilana swa wena hinkwaswo hi nkarhi wun'we swi ya fika timakete, nakona swi fika swa ha hlayisekile swa ha ri ka xiyimo xa kahle.

Ndzi nga tsakela ku veni ndzi ya hi modele wa swibyariwa leswi pfanganisiweke ni swifuwo, hikuva leswi swi endla leswaku bindzu ri ya mahlweni nkarhi wa ku leha.

Swivandlanene leswi nga kona eka vupfhumba bya swa vurimi i ti-workshop, timakete ta Niche i ti-organic farming na switirhisiwa leswi leswi engetelekeke ku nga ti-dry crops.